Ukukhuthaza owesilisa omanqinganqinga ukuhlolelwa i-HIV ngenxa yokwesaba ukucwaswa, abasebenzi bezempilo kufanele bacizelele ukugcinwa kuyimfihlo kokuhlolwa, umthelelo omuhle wokwazi isimo sakhe, futhi banikeze ukwesekwa ekulawuleni ukucwaswa okungase kube khona. Bangaphinde bagqamise izinzunza nokuhlola kusese nesikhathi njengokuthola, ukwelashwa nokuvimbela ukusuleleka.

Ukuqeda izidingo zokuqinisekisa kuzonciphisa imincwele yokuthi abantu abakhubazekile bagonywe, ikakhulukazi phakathi kwamaqembu acwaswa kakhulu. Ngokubhekana nezinkinga zokufinyeleleka, izifundazwe zingaqinisekisa ukuthi abantu abakhubazekile babekwa eqhulwini.

Izingadi zezikole zithuthukisa ukondleka kwezingane ngokunikeza ukufinyelela emikhiqizweni emisha enomsoco. Ukwandisa ukusetshenziswa kwemifino nokufundisa abafundi ngemikhuba yokudla enempilo. Ngokuzikhulisela ukudla izingane zikhulisa ukwazisa ngokubaluleka kokudla okunomsoco kwezithelo nemifino ehlukahlukene okungaholela ekwandiseni ukudla kanye nethuba elikhulu lokukhetha izinketho ezinempilo.

Ukuncipha kwesisindo okunempilo nokuphephile kuhilela inhlanganisela yezinguquko zokudla kanye nokwandisa umsebenzi womzimba. Okugxile ekulungiseni kwendlela yokuphila okusimeme kunokulungisa ngokushesha. Ukudla okulinganiselayo ukuvivinya umzimba njalo nokulawula ukuncindezeleka kwiyizici ezibalulekile zohambo olunempilo lokulahlekelwa isisindo.

Ngesikhathi sokunqamuka kukagesi esikhungweni sezingcingo eziphuthumayo, kuvele izinselele ezinkulu ezihlobene nokuxhumana, ukusebenza nokutholakala kwezinsiza. Lezi zinselele zithinta ikhono lokuphendula ngempumelelo ezimeni eziphuthumayo okuhlanganisa imithelela engaba khona ekuphepheni komphakathi.

Ukuze ubandakanye ngempumelelo abafundi ekufundeni okuyisisekelo kosizi lokuqala, gxila ekwenzeni isipiliyoni sihlanganyele sisebenze futhi sihambisane nezempilo zabo. Hlanganisa imisebenzi efana nokudlala indima ethile, imidlalo nokuzivocavoca umzimba futhi uxhume okokufunda kuzimo zempilo yangempela kanye nolwazi lomuntu siqu.

U-Movember uqhwashisa ngomdlavuza wendlala yesinye kanye nezinye izinkinga zempilo yabesilisa, ngokugqugquzela amadoda ukuthi akhulise amadevu ngenyanga ka-November. Lo mkhankaso obonakalayo usebenza njengesikhumbuzo sokubeka phambili impilo yamadoda. Ukukhuthaza izingxoxo kanye nokukhuthaza ukuhlolwa nokunakekelwa okusebenzayo.

Ingane ingaba nalolu hlobo lobuhlungu lapho inegciwane lesisu okungagayeki kahle kokudla, igesi noma lapho iqunjelwe, iqunjelwe. Ubuhlungu obufana ne-cramp cishe bubangelwa igesi nokuqunjelwa, imvamisa ilandelwa uhudo.

Uma unezinkinga ngomuthi, kuwumqondo omuhle ukutshela udokotela wakho noma usokhemisi ngawo. Bangakusiza uma uhlangabezana nesigameko esibi. Kungase kudingeke ukumisa umuthi.

Ukuze othisha bakhuthaze izingane ukuthi zidle imifino eminingi esikolweni, futhi zikhuthaze ukudla okunomsotho. Izikole zingasebenzisa amasu afana nokufaka okokufaka kwabafundi ekuhleleni i-menu, ukunikeza ukudla okulula okunempilo kanye nokukhuthaza imisebenzi yemfundo egxile ezitshalweni.

Ukuze uthole izinketho zasekuseni ezinempilo nezithengekayo zezingane, cabanga nge-old meal enezithelo, amasimuthisi anobhanana oqandisiwe namajikijolo, amaqanda aphekiwe anothosi, okusanhlamvu, noma iyogathi enegranola yezithelo.

Ngicabanga ukuthi abantu kusafanele bagqoke imaski ezithuthweni zomphakathi ukuze bavikeleke ku-COVID-19.

Abantu abansundu bakholelwa ukuthi ukushona kwelunga lomndeni kuletha ilifu elimnyama emndenini, yingakho kubalulekile ukuthi umndeni ugeze ngemva kokushona kothandekayo ukuze kususwe lelo lifu elimnyama.

Izingane azifundi ngendlela efanayo neyabantu abadala. Ngakho-ke izinto zokuqeqesha kufanele zenzelwe ngokukhethekile futhi zilungiswe ukuze zifinyeleleke kubantu abasha, ukuze kugqugquzelwe ukufunda okunenjongo, futhi kungathuthukisi ukuqonda kwabafundi kuphela kodwa nokugcinwa kolwazi ngokuhamba kwesikhathi.

Abanye abantu bevakashela amagumbi ezimo eziphuthumayo ngenxa yezimo ezingezona eziphuthumayo ngenxa yezizathu ezahlukahlukene okuhlanganisa ukuphuthuma okucatshangwayo, ukufinyelela okunganiselwe ekunakekelweni okuyisisekelo, kanye nesifiso sokunakwa ngokushesha. Lezi zimo zingabandakanya imizwa yokungaphili, isifiso sokuhlolwa impilo noma ukukhathazeka ngezinkinga ezingase zibe khona.

Ukuze ube nezingxoxo ezinzima ezinenhlonipho neziphephile nabadala. Beka phambili ukulalela okukhuthele, ukuzwela, nokuxhumana okucacile. Khetha isilungiselelo esikhululekile nesiyimfihlo. Hlela ingxoxo futhi ulungele ukuqinisekisa imizwa yabo, futhi okungenzeka ungavumelani ngenhlonipho. Lapho uxoxa ngezihloko ezibucayi, gwema ulimi olusalayo. Gxila ekuziphatheni okuthile futhi ukhumbule izidingo zabo ezingakwenyama nezingokomzwelo.